Vhagudiswa vhane vha vha na vhuholefhali a vha na thikhedzo yo eḓanaho ya u swikelela mitambo tshikoloni tshavho, ngauri vhunzhi havho a ri vha vhoni kha mitambo, hu ḓi tovha na na vha lushaka lugede kana vha lukanda lugede vhane ra vhona ri tshi vha vhona kha dzitheḽevishini. Vhunzhi ha vhaholefhali vha mahayani a vhana thikhedzo, a vhana zwishumiswa, na u vhonala a vha koni u vhonala ngauri talent dzavho a dzi yi fhethu ngauri ṱhuṱhuwedzo ayiho na thikhedzo ya zwishumiswa kana ya magavhelo ane a nga ita uri hu rengwe zwishumiswa zwavho a i ho, a ri i vhoni.

Dzi platform dza nyanḓadza mafhungo dza TikTok, Instagram, na Facebook dzi thusa nga maanḓa vharengisi ngauri muthu muṅwe na muṅwe na vhaswa, vhafumakadzi, na vhanna, na vhathu vha shumaho, na vhathu vhane vha ṱoḓou renga vhane ra vha vhidza uri ndi dzi customer vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani kana dzi nyanḓadzamafhungo. so ndi zwa ndeme uri arali u ramabindu u vhe na platform ine wa i shumisa, i nga vha Instagram, TikTok, kana Facebook uri u kone u wana vhathu vhane vha ḓo renga kana vha funa zwine wa khou zwi vhambadza kha dzi nyanḓadzamafhungo dzenedzo dze dza bulwa dza Instagram, TikTok, na Facebook.

Tshigwada tsha mitambo tshe tsha ita uri ndi vhe na maḓipfele ndi bola ya milenzhe, ngauri iya takadza nahone musi team mbili dzi tshi khou tamba, u a kona u zwi vhona uri team ine wa kho i tevhelela kana team ine wa i funa arali i tshi khou ḽiwa i sa kho wina, zwi a u pfhisa vhuṱungu ende hu vha na vhuḓipfhi vhu tshi takuwa, ha u kwata, na u sa kona u pfhesesa, na u pfhesesa ungari ho funa team yau ine wa i funa i tshi ita zwa khwine kana i kone u .

U, u swika hanga fhethu ha mitambo hune ha vha tsini kha nṋe ho vha hu stadium a zwo ngo leluwa ngauri ahuna transport kana goloi ine ya swika afho fhethu ngauri, ndi fanela u shumisa dzigoloi dza public lune ndi tshi bva kha iṅwe ndi fanela u dzhena kha iṅwe nda dovha nda dzhena kha iṅwe ya vhuraru, ndi shumisesa tshelede nnzhi nga maanḓa. Zwine zwa nga itwa ndi uri hune nda dzula hone kha vhupo, hu ḓe fhethu huṅwe, hungavha stadium hune ha nga kona u farelwa hone mitambo miṅwe, vhanga fhaṱa stadium kana vha khura midavhi uri i kone u vha hone uri ndi songo tsha ṋamela goloi nnzhi nnzhi ri tshi ya kule.

Muvhuso wapo u fanela u ḓa wa tshimbila u tshi sedza fhethu ho fanelaho nga u fhaṱiwa kana wa ḓisa pfhunzo ine vhathu vha vhagudisi vha kone u dzudzanya kana u thoma dzi league ntswa, na uri vha dise magavhelo a uri hu kone u khuriwa midavhi, hu dovhe hu fhatiwe, huvhe fhethu ha vhuḓi hune ho tsireledzea nahone ho kuna, ho naka, hune vhathu na vhaswa vhashu vha ḓo kona u tamba hone mitambo na u ḓi mvumvusa nga mitambo yo fhambananaho. Vha muvhuso kha vha tshimbile na zwikolo vha dovha tshimbile na vhupo vha tshi ṱoḓa u gudisa kana vha thome tshikolo tsha vhugudisi, uri vha zwi funa zwa vhugudisi, vha zwi dzhenelele nahone vha to zwi funziwa uri vha kone u vha na tshenzhemo ya vhukuma yo khwaṱhaho.

Zwitshavha zwi nga shumisa mitambo kha u tikedza matshilo a vhaswa ngauri, mitambo i ita uri muvhili u dzula wo takala, u fhungudza mitsiko, na malwadze maṅwe ane anga vha hone mivhilini a u gainer lwo kalulaho hune vhathu vha vha na mivhili yo kalulaho. Tshiṅwe hafhu tshi vha bvisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi, ndi zwa ndeme zwitshavha zwi vhe na mafulo a u pfhumbudza vhaswa kana ngo vha funza nga ha vhundeme ha mafhungo a mutakalo, ngauri dzi talent dziṅwe mitambo i a kona muthu a tshi kona mutambo magede, anga fhedza tshi joiner dzi team dzi khulwane dza professional, hune a nga zwikolo zwa professional hune a nga shuma hone haningei a tshi tou hola tshelede nga talent ine avha nayo. Ndi zwa ndeme muvhuso u dzhenelele na vha zwi .

Vhagudisi kha vha fhiwe thikhedzo ya magavhelo, vha dovhe vha fhiwe dzitshomedzo dzoṱhe dzine vha dzi ṱoḓa, kana dzine vha nga dzi amba. Tsha ndeme ndi magavhelo uri vha kone u phefoma kha level ya tshikolo uri hu kone u ḓivha uri u khou shumela mini kana u khou gudisela mini, tshiṅwe hafhu fhethu kana luvhanḓe hune ha itiwa hone mitambo yeneyo, kha huvhe fhethu havhuḓi uri hu songo vha na dzikhaedu musi mugudisi a tshi amba zwine a kho amba, kana a tshi nga vhudza team yawe uri i ite zwifhio, luvhanḓe lu vhe lu lwa vhudi. Tsha ndeme ndi tshomedzo dza magavhelo ane dzi nga thusa uri vha kone u ṱoḓa kana u renga zwine vha khou zwi ṱoḓa husinavho khaedu.

Zwishumiswa zwa mitambo zwi kha nyimele i si ya vhuḓi ngauri, , ndi zwa kale ende a zwi ngo eḓana na luthihi ngauri vhana vho ḓala vhane vha funa zwa mitambo, zwishumiswa ndi zwa kale, zwono ṱahala, zwo no fhelela, hu khou ṱoḓea tshomedzo na zwishumiswa zwiswa zwine zwa ḓo eḓana thimu ine ra vha nayo nga tshino tshifhinga. Zwi khou shotha nga maanḓa, a zwi ngo eḓana.

Zwibuli zwiswa ndi zwa uri, vhane vha tamba mitambo vha nga kona u kona u vhoniwa nga vhaṅwe vha mashango maṅwe kana vhathu vhane vha nga kona u vha thusa. khamphani dzi a kona u vhonala kha mashango ḓavha, zwa thusa ikonomi yashu uri khamphani dzi nga kona u shumisana na dziṅwe dza khamphani, zwa sika mishumo, zwa dovha zwa ita uri zwibveledzwa kana zwine vha zwi rengisa, vha kone u zwi rengisela kha mashango manwe, zwa thusa u vhuyedza ikonomi kha u sika mishumo nga kha mutambo kana vhuṱambo ha zwa ḽifhasi. Tsha ndeme ndi tsha uri vhane vha ḓo vha tshipiḓa tsha ezwo zwi tshi kha sia ḽa mitambo, vha ḓo vha na tshenzhemo na uri, dziṅwe dza dzi thimu kha maseli a ḽifhasi kana maseli a shango a ḓo kona u vha thusa kana u vha ṋanga u ṱambela dzi thimu dzavho.

Vha mahayani u nga thusa nga maanḓa kha vhubindudzi houḽa mutambo ngauri vhathu vha ḓovha vha tshi khou rengisa na u tshila stadium, nahone mitambo ya bola yoṱhe i nga thusa kha vhubindudzi ngauri vhathu vha ḓo vha vha khou rengisa zwine vha khou rengisa zwi stadium na hanefho hune vha ḓo vha hone vha tshi khou rengisa zwine vha khou zwi rengisa.

Ee, ndi zwa ndeme nga maanḓa uri mbuyelo i vhe ya hone nga u ita mitambo ine tonga dzi thonamennde dza bola hu tshi khou wa zwi siṱediamu hanefho hune vhathu vha ḓo vha tshi kho vhona wana mitambo zwi nga thusa nga maanḓa uri zwithu zwi kone u vha zwa khwine kana zwavhuḓi.

Ndi a funa nga maanḓa u bambela ndi a funa ndi ya dzi bitshini nda ya arali ndi hayani ndo ya venḓa zwavhuḓi ndi haya na fhethu hu no tonga milamboni, ndi tshi u bambela zwi a a thusa uri muthu a kona u vhofholowa zwi bvisa according to nṋe kana u ya nga nṋe, ndi zwi bvisa stress zwi fhungudza mutsiko u khou bambela ngauri zwi itelwa muvhili u relaxer u bambela ndi a u funa nga maanḓa.

A vhathu vha khou tamba thenisi hu shumisiwa thenisi a dovha a shumisiwa na rokhethe. Rokhethe ndi hetshila tshithu tshine tsha vha tshi khou rwa thenisi zwi amba zwori na manetha haneaḽa a sumbedza uri thenisi songo to wela kule kana i kone u sumbedza tsha kora kana a ingo kora na rokhethe na tennis na manethe na a kona u vhona vhatambi vhane na vha funa u ambara zwiambaro zwine zwo sumbedziwa kha .

Zwikili zwa mitambo zwine nda vhona zwi gudiswa mashango tsho thoma ndi zwa u ṱhireina and ndi mitambo ine ya tonga ya bola u vha gudiswa zwikili dzi khirikhethe, rugby ndi mitambo ine i vhaswa vha kona u gudisiwa zwikili zwayo.

Kha vha shumise online muthu muṅwe na muṅwe ano maḓuvha online vhathu vha dzule vha kha dzi founu dza, zwi amba zwori online advertisement kana dzi khungedzelo dza online ndi dzone dzine dza nga vha thusa nga maanḓa uri vha kone u vhona zwori vha kho wana mbuyelo ya masheleni awe.

Ndo no ḓi wana ndi khou pfhufhelwa mara zwo vha zwi zwa tshikolo ho vha hu si tovha mutambo hovha hu zwa tshikolo nda ndi kho ita zwa mths na science hu dzi project dza maths na science na zwiṅwe ndi kha ḓi pfhufhiwa nga maanḓa zwitshiḓa kha sia ḽa dzi project dzanga dzi risetshe dzanga dzine nda kho ita dzone kha sia ḽa tshikolo ndi zwine nda nga to zwi amba hezwo.

Ndi nḓila khulwane nga maanḓa nga nḓila ya u sumbedza vhuthihi kha dzi nyonyoloso ngauri musi a khou ita nyonyoloso nga vha nga matsheloni nga mathabama kana nga madekwana zwi hezwo ḓi gidima gidima a kho ṱangana vhaṅwe ri kho ḓi amba ri kho ḓi lumelisi kana zwi a kone u thusa vhathu uri ri kone u ḓivha uri ri kho shuma kha kha sia lifhio kana ri khou shumela zwithu zwifhio.

Ha ndi nga si lwe thiri zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwi na mulayo wa zwo and ndi nga thoma nga u vhudzisa mulandu vha mmbudza uri mulandu arali a songo enough ṅwananga nangoho a ene ane o khakha ndi a mu sumbedzisa uri kha ite so a ite so nda mu khwaṱhisa. Ndi ḓo thoma u ṱoḓa uri nḓila dza u to ngori unga soko dzhena mafhungo khadi nga vhutsiluni nga zwithu zwo thoma u semana wanga hu khou imela ṅwana wavho mara hani kho vhona uri tshumelo ya hone a si ya vhuḓi ndi ya mupfhulusa nda mu isa huṅwe hune nda vhona uri vha ḓo mufha tshikhala tshine a ḓo kona u sumbedza vhukoni hawe.

Ee, ya vha thusa nga maanḓa ṅwana a sa tambi ha thanyi ende ha koni u vha muthu ane a vhori anga ya tshitshavhani mara ṅwana a tshi khou tamba a kha ḓivha muṱuku u wa kona u mu vhona zwori u kho ita mini.

U ita ngade zwi na mbuyelo i wana mitshelo u wana mitshelo kana u zwiḽiwa zwezwi zwine wavhori wo zwi ita ngazwo zwi a kona u thusa arali wo ita ngade, ngade i thusa uri muthu a kone u wana

Vhathu vha a tamba hu na dzi indoor sports ha dovha havha na midavhi ine vhathu vha tou ḓiitela vhone vhaṋe hune vha tamba hone mitambo nga mitambo ino fana zwiṱediamu vha ḓo uri midavhi yo khetheyaho ndi zwi siṱediamu naa.

Ee, mitambo i ngaho bola ya milenzhe i a fhaṱa vhukonani kwayo kha mashango a nnḓa na a tsini ngauri vha tshi khou tamba bola hu kho ḓo tshimbila ni khou di kha maṅwe mashango zwi amba ndi zwa uri u ḓo ḓi vha u khou amba na vhaṅwe vhathu, kana na tshi ḓivha na zwiṅwe zwine wa kho zwitangeni na vhaṅwe vhathu zwo bola fhaṱha nga maanḓa na kha dzi thonamennde dzedzi na kha dzi ine ya vhori shangoni ḽa Amerika thimu dza Afurika na Asia.

Mitambo ye nda i tamba ndi tshi khou aluwa ndo tamba ndode nda dovha nda tamba na sikope tshine tsha vhori hide and sick nda dovha nda tamba na dzi ndode dzedzi nda dovha nda tamba na muravharavha nda dovha nda tamba na bola duvheke na dzi voḽi boḽo na mitambo ine yo no tonga ya. Ndi nga tori ndi mini ndi u ṱuwa mandiwana n one to ngauri hu na murunzi na muḓi kha ḓi ṅwana ndi khou aluwa ndi yone mitambo ine ndo aluwa ndi tshi tamba na mevhuḽu.

Hawa bola ya vhafumakadzi a i ngoto u fhambana na bola ya vhanna i a fhambana milayo ndi mithihi na maitele ndi mathihi zwine nda nga tori yo nga maanḓa vhafumakadzi vhaṅwe a vha tu vha na mannḓa ane u nga tori kana a fana na mannḓa a vhanna. Zwine nda nga to amba strength tsha vhafumakadzi ndi tshiṱuku kha tsha vhanna mara matambele ndi mathihi zwine zwa to amba uri maanḓa ndi one a vha ambara mara ahuna tsho khakhea bola ndi bola.

Zwithu zwo ḓoweleaho vhuponi hanga ndi bola ya milenzhe nga maanḓa na maḓikiṱa vhudziwa vhathu vhayo na u bambela ndi zwone zwine vhathu vha dzi fhethu ho no tonga dzi phakhani. Ndi zwone zwine ho ḓalesa vhumvumvusi hazwo hafha hune nṋe nda dzula hone nga mannḓa ndi zwine nda nga zwi amba zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhuḓi mvumvusa zwa u bambela. U tamba bola na zwezwi zwiṅwe zwine nda nga tou zwi amba zwa maḓikiṱa a hu tu vha na zwiṅwe zwine zwithu zwine nda nga to zwi amba uri zwi a ḓivhiwa. Tshiṅwe tshifhinga tshikona na tshikona tshiṅwe tshifhinga na malende anea na vhurendi hu ya itiwa dzi khomphethishini na dzi khwairi hu na dzi khomphethishini dza dzi khwairi na zwithu zwine sialala ḽa vha hone ra vhonala ri kho zwi ita kana u tshi kho dzhenelela.